Tjo, tjo, tjo, dikoloto tsaka ke tse ngata, ngata, ngata, ke hore jwale ha ke tsebe hore ke tla di patala jwang ha se hole tjena. Hoba ke mo ne kere ke tlo kadima tjhelete, hore ke tlo kgona ho kwala tsona dikoloto tsena tsa ka. Empa, hei, ke se ke sebeditse hampe mona, jwale ke ke ke eme hlooho, ha ke tsebe hore ke nkang, ke e kopanya le eng, jwang. Nthwe bohloko haholo ke yona ena ya hore, bona bao ba ke ba kolotang, ba nsetse morao, ba batla ditjhelete tsa bona. Ha ke tsebe jwale hore, ke ke etse jwang, hoba mo mo ne ke tshepetseng hore ke tla fumana tjhelete ya ho kwala tsona dikoloto tsena. Ke moo, ke moo, ha e sa phomella taba ya teng, jwale ha ke tsebe hore ke tla etsa jwang, ke hore ke qakehile moo ke leng teng.

Ha keya thaba ho hang, ho hang ha ke thaba, hoba ke enwa motho, o shotisitse ka tjhelete ya Stokvel. Tjhelete ena e tlisitseng, ha se yona eo ene atlamehetse hore, a mphe yona, e ya shota tjhelete ena. Jwale, ke ile ka mmotsa hore, ho tlile jwang, hore tjhelete eo mphileng yona, e be tjhelete ena, e le hore nna ke ne ke lebelletse tjhelete e itseng. A mpolella ditaba tsa hore, he, he, he, jwang, jwang, jwang. Ha ke batla ho utlwa, tsona ditaba tseo tsa hae, hore o ntsa reng, seo kese batlang hore, a mphe tjhelete ena e feletse, hobane nna seo kese tsebang hore, tjhelete e tlametseng hore e tle ho nna, ke tjhelete e ileng, jwale ena ya taba ea hore mang wee, ha e batle nna, hae, hae empa tle, ke batla tjhelete ena e felletse, ha keya thaba, ke hore ke kwa, ke kwatile, he ke kwatile moyeng hle.